Ngosuku oluqhelekileyo ndiye ndisebenzise idatha emalunga ne-two gig ukuze ndibukele izinto kwi-social media okanye ndidlale imidlalo esefowunini yam.

Ewe, ndakhe ndaphelelwa yidatha ndingalindelanga, emva koko ndazama ukuyithenga kuba ndandikude ndifuna ukufumana into eza kundinceda ndigoduke iUber ibe ndandingenadatha ngoko kwanyanzeleka ukuba ndiyithenge ukuze ndikwazi ukurikhweta imoto eza kundibeka endlini.

Ndiyijonga kaninzi ukuze ndiqinisekise ukuba ayikazuphela na xa umhlawumbi ndenza into efuna ukuba ndisebenzise idatha.

Ayanelanga tu ngoba igigi enye ndiye ndiyisebenzise ngemini, ngoko ayaneli tu inyanga ngoba zininzi izinto umntu anokuzenza esebenzisa idatha.

Ikhona inethiwekhi endiyibona ingathi iyafikelela nguTelkom kuba i-prices zayo noko zisezantsi kunezinye. Ibizama ngandlela zonke ukuba ibancede abantu bahlale benedatha for iintsuku.

Xa kuthethwa ngedatha into eye ithi qatha kuqala engqondweni yam yi-intanethi ngoba idatha indinceda ukuba ndikwazi ukusebenzisa i-intanethi.

Ndinokumxelela ngenethiwekhi yakaTelkom kuba iyafikeleleka ibe inethiwekhi yakhona iyanceda abantu ukuba bakwazi ukufunyanwa ngabantu xa bebadinga ngoba isoloko isebenza kakuhle.

Ngokoluvo lwam sinokusebenzisa iWi-Fi kuba ngokungafaniyo nedatha yona iye ihlale ixesha elide.

Ndingathenga enye idatha kuba idatha yinto edingekayo ngoko ukuze ndikwazi ukusebenzisa i-intanethi ndingathenga enye.

Hi, tshomi yhe, iwesi uba mandiphelelwe yidatha ke sana ndisagqibezela umsebenzi wam wesikolo. Yho andinayo ke ngoku nemali yokuba ndiyithenge incinci le mali endinayo apha kum ayizufikelela le datha endifuna ukuyithenga. Enye into amaxabiso edatha yho aphezulu kodwa idatha ikhawuleze iphele yona. Hayi, mani ndicela undincede torho ukuze undifakelele kule mali endinayo ukuze ndikwazi ukuthenga idatha ndifuna ukugqibezela umsebenzi wam wesikolo.

Olwam uluvo ngamaxabiso okuthenga idatha kukuba aphezulu kakhulu. Ibe nedatha ayihlali ixesha elide, ngolwam ulwazi ukhona umgaqo osikelwa ekubeni uba amaxabiso edatha anyuswe obekwazi i-network providers ibe qho ngonyaka kubonakale ingathi iye inyuka nangakumbi idatha.

Ngenyanga ndiyakwazi ukusebenzisa phantse i-sixty gigabytes ibe ndiyisebenzisela kwi-intanethi ukwenza uphando okanye kwi-social networks.

Ukuze iWi-Fi yakho ikwazi ukusebenza kakuhle zama ukusondela kwigumbi eli lineWi-Fi, ngoba xa usenza loo nto iza kunceda isipidi seWi-Fi ukuba sikhawuleze efowunini yakho.

Iyafikeleleka idatha kubantu baseMzantsi Afrika kodwa kwabaninzi kubo baye bayithenge ngamaxabiso aphantsi kuba bengakwazi ukufikelela amaxabiso aphezulu.

Ibachaphazela ngohlobo lokuba abantu abasezilalini baneentsapho ezihlala kwezinye iindawo ezikude ngoko basoloko befuna ukuxhagamshelanqa kunye nabo. Kodwa ngenxa yamaxabiso axhomileyo kuye kube nzima ukwenza oko kuba mhlawumbi bengakwazi ukufikelela.

Abakhangela imisebenzi iye ibachaphazele imeko yamaxabiso edatha axhomileyo kuba kuye kudingeke ukuba basetshe imisebenzi kwi-intanethi bafake nee-CV nto leyo aba ngenokwazi ukuyenza ngenxa yamaxabiso axhomileyo. Ngoko umntu kufuneka ajonge nje nokuba yimisebenzi mhlawumbi umsebenzi omnye okanye emibini ngenxa yokuba idatha ikhawuleze iphele.

Iyabachaphazela kuba abasoloko bekwazi ukwenza i-homework zabo ngexesha kuba bengakwazi ukuthenga idatha.